Iingenelo ingazezi kuba kubanda, kunetha ngoJuni kodwa kuye kohlukane iingingqi, okanye usedolophini noba usemaphandleni kwiindawo zasemakhaya ngoba kuba shushu ngoJuni kuba shushu ngiJuni, uba makuqhutywe eli siko. Kodwa kwiindawo zasedolophini ngoJuni kuyanetha, kuyabanda.

Ngamanye amaxesha xa usenza umsebenzi wokubulela, ubulela uba ugcineke unyaka lo wonke. Ubulela izinto ezenzeke ebomini bakho, ubulela abantu bekhaya lakokwenu bekukhusele ngamaxesha wonke.

Lininzi ugalelo lasentshona ngoba asisapheki ukutya esasikutya mandulo okanye ukutya okufanele umsitho, sesixuba neesaladi, sesixuba nezinto ebekungamelanga zikhona ekutyeni okanye emicimbini yethu singabantu basemakhaya.

Kukuba kuhlanganwe ngabahlali baloo ngingqi kuncediswane nelo khaya elithe lahlelwa sisihlo esokufelwa, ngoba kudala umheza wayesiza nento anayo ukuncedisa kwikhaya elingathathi ntweni. Le nto kuthiwa umntu ngabantu yayiyiyo ke indlela ekwakuphilwa ngayo kudala, iyinkqubo eyayincedisana nokukhawulelana nekhaya.

Hayini, bantwana bam, kaloku akukho nto irongo xa esebenzisa isiduko sikamama wakhe kaloku ngelinye ixesha akatshatanga umama womntana notata womntana. Nokuba ke bebetshatile, xa umntana ekhetha ukusebenzisa isiduko sikamama wakhe andiboni ngxaki mna apho.

Umandi kakhulu umngqusho, andinangxaki nawo, ndiyawupheka, ndiyawuthanda. Ngelinye ixesha ndide ndiwuqhole nowuqhola, ndiwufake imifuno.

Umama otshatileyo okanye usisi otshatileyo uye azihluke okanye ohluke ngokubhinqela esinqeni futhi aphinde athwale entloko. Ndicinga fana umahluko phakathi kwentombi phakathi komama okanye kosisi otshatileyo nentombi engatshatanga kulapho. Umama otshatileyo uyabhinqela esinqeni, athwale entloko. Loo uyintombi uyathwala xa efuna kule mihla, kodwa akabhinqeli esinqeni ngoba akakatshati.

Thina inkcubeko yethu siyehluka ngohlobo lokunxiba, sinxibe izikhakha, amantombi anxibe inkciyo. Siyehluka kakhulu, singabantu abaxhelayo, siyathanda ukuxhentsa, siyathanda ukombela.

Bilisa amanzi, wenza umlinganiselo wamanzi, mawabile amanzi, galela ityuwa, galela umilimili. Kufuneka ube mninzi umilimili kunamanzi. Qhubeka uzamisa, ucike uzamise okokuqala, uzamise okwesibini, uzamise okwesithathu, uyawube ukulungele umphokoqo wakho.

Kuyakubaluleka abekhona ebomini bomntana, ngoba umntwana akakhuliswa yintombi yodwa, umntwana ukhuliswa ngabazali bakhe bobabini. Kuyabaluleka uba utata abekhona, wahlawula engahlawulanga kuyabaluleka abekhona ebomini bomntana.

Izibazana liye lenze ngokupheleleyo into uba ngaba zonke izidingo okanye izinto ezizawudingakala esikweni okanye ekwalukeni komntana zibakhona. Liyahlala izibazana lizile, libhinqele, lithwale entloko, linxityiswe iimpahla zobuzibazana, lihloniphe, liba nazo iindawo elinganyatheli kuzo kuba lihlonipha eli siko lokwaluka.